Fa o dira kopo ya karata ya sekolo mo bank-eng, bank-a e sekaseka dilo tse di rileng go netefatsa gore o kwalifikela mofuta o wa account-o. Ba lebelela bokana ya sekolo kgotsa bonnete jwa go tswelela sekolong, dingwaga tsa ngwaga gore o mang, aterese ya gae kgotsa ya sekolo, boikwadiso tsa botho le tshedimosetso ya batho ba ba lelang ka wena, le ditshwanelo le dikamano tsa account-o.

Fa o batla go tsaya karata ya sekoloto go botlhokwa go akanyetsa ka kelotlho. Ka gonne tshegetso ya madi le maduo a madi a mo nakong e tlang, di ikaegile ka tshweetso eo. Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa ke ditlhwatlhwa le ditshenyegelo, bogolo jwa poloto le tiriso ya karata. Dikgano kgotsa di-bonus-e, tshegetso le tšhelete ya boikarabelo.

Sekoloto sa gago ke madi a o sa ntseng o a adimile, hisetori ya go adima ke mokgwa o o dirileng ka teng kadimo ya madi mo nakong. Fa histori ya gago e sa siama bank-a e ka gana ka kopo ya gago, e ka go fa karata e na leng interest-e e kwa godimo ka limit e e kwa tlase. O ka lebega o se motho yo ikanyegang mo go dueleng, ka jalo pelo ya kampa e a fologa. Fa histori ya gago e siame o newa karata e nang le melemo e e molemo, jaaka limit e e kwa godimo le APR e kwa tlase. Di-bonus le meputso e e oketsegileng o ka tokafatsa sekoloto sa gago ka go duela ka nako, le go dirisa madi ka boikarabelo le go itse boemo jwa gago jwa madi.

fa o dira kopo ya karata ya sekoloto go botlhokwa go e tsaya ka tebelelo e kgolo, le go tila diphoso tse di ka sireletsang kgotsa tsa diegisa kopo ya gago. Bontsi jwa batho ba dirang diphoso mokopong ba tsaya gore ke tiragalo e potlana, mme ruri diphoso tse dinnye di ka feleletsa tsa go gana ka kopo ya gago. Diphoso tse di tlwaelegileng fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, ke go sa feleletse ka tshedimosetso go batla karata e e sa tshwanelang maemo a gago, go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe. Go se itse hisetori ya gago ya madi le go fetola tshedimosetso gore o bonale o siame. O ka tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle, ka go tlatsa foromo ka kelotlhoko, mme o kgethe karata e tshwanelang maemo a gago.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, go botlhokwa thata pele ga o dira kopo. Batho ba le bantsi ba kgopisa karata ya sekoloto ba sa buise tumalano yotlhe, mme seo se ka felela ka dikgwetlho tse dikgolo tsa madi le boikarabelo. Go botlhokwa gonne o tshwanetse go itse se o ikgolaganyang naso, o tshwanetse go ithuta ka di tshenyegelo tse di fitlhegileng go itse madi a o ka dirisang, go itse dipheto tse di bakwang ke go se latele melawana. Mme le go dira dipotso fa o sa tlhaloganye sengwe.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka tsone go ka thusa thata fa motho a dira ditshwetso tse di siameng malebana le karata ya sekoloto. Karata ya sekoloto ke sediriswa sa madi se senang le le molemo e mentle, mme gape e ka nna bothata fa se sa dirisiwe ka kitso le boikarabelo. E thusa motho go lemoga gore karata ya sekoloto ke kadimo e seng madi a mahala.

Fa bank-a e akanya go go letlelela sekoloto e seka-seka dilo tse di rileng, go bona gore o tshwanela ke sekoloto, le gore o ka se duelela jang. Dilo tse bank-a e di sekasekang fa o bula sekoloto, ke tsela e o dirileng ka yona kadimo ya madi mo nakong e e fitileng. Meputso ya gago kgotsa bokgoni jwa go duelela, mosebetsi kgotsa moneelo wa madi o tswelelang. Maalo a o nang le o na, le dingwaga kgotsa maemo a botshelo.